Ke ka etsa bonnete ba hore ha difefo di tla ka matla e be ke invest-a hore ke thole dintho tse kgolo tseo eleng hore ha pula e na ebe metsi a ntsa wela ka hara ona, hore e be ha pula e se sane, ebe ke na le metsi a mangata haholo hore ke ka kgona ho nosetsa dijalo tsa ka hore di kgone ho matlafala, di none.

Ha ho na App ya temo eo ke e tsebang. Empa jwalo ka ha re phela boleng ba hore se re phela ka technology, ke dumela hore batho bana ba etsang di-App. Ho ka ba ba thusitse haholo ha ba ka ba etsa App ena ya temo ebile ba sebedisa nthwena e bitswang AI hore batho ba tsa temo ba kgone ho botsa dipotso ka moo ba ka kgonang, mohlomong ho hodisa ee business ya bona. Ebe hee ba thola dikarabo moo ho AI. Ke dumela e ka thusa haholo ho ho rona beng ba ba ba ntho bana ba ba lemang.

Ke dumela hore re ka thusa batjha ba rona ka hore ba be le kgahleho ho tsa temo ka tsela ya hore jwalo ka ha se re phela boleng ba technology hona jwale tje e be motjha ha a le founung ya hae, a ntsa penya penya mono. Ebe jwale hoba le pop up e hlayang ya motjha e mong a bua ka hore na temo e mo thusa ka tsela e jwang, e leng hore ebe ha a penya ho yona moo, e be ho tlo hlahella dintlha ka botlalo ka hore na temo na e thusa batho ba bakae lefatsheng monana motho motjha a tseba hore ba le kgahleho ya hore ha ha tlameha hore a tswe letsholo, a batlisisa hore na ho etsahalang, o thotse information na kae, phone ya hae kapa computer-eng ya hae a ituletse ka tlung. Jwale ke dumela hore ntho eno ka nnete batjha ba bangata ba ka ba le kgahleho ho tsena tsa temo, hobaneneng ha ba tsebe haholo ka tsona kannete.

A na ho tholahala meroho e mengata haholo jwalo ka thepe, Papasane, tenane, le selae, leshwabe le sepaile sa thaba. Ditholwana tseo ka di tholang tsona di kopantse bo perekisi, monokotshwai, morobeiye le ponapona. Ke tsona tse hangata di tholahalang naheng.

Ke ka batla basebetsi ba haufinyane hangata o tla thola hore mona dikhoneng ho eme batho ba ba hlokang mosebetsi, Ke ka batla bona hore ke ba thole mohlomong ke ba hire for letsatsi lena le ka bang bana ba bang ha ba so theohele, e be hee ha ntse ba le busy ba ntse ba kotula. E be nna ke a qala ke lata bane ba nsebeletsang hore ba tle ka tsatsi le latelang, hore mohlomong re tlo qetella haeba re sa qeta.

Ke dumela hore mmuso o ka thusa bo rapolasi ka ho ba etsetsa di-workshop moo ba tla kopana teng e le bo rapolasi. E be ba ba fana ka di-ideas ho tswa ho bona jwalojwalo. E be ha ba qeta moo, ebe ha se le hore di-workshop di fedile, e be ba ba donate-ela bo ka dijalo, jwalo jwalo jwalo ho tswa ho mmuso, ba tseo e leng hore ba lo di jala.